Manana hi yena a nga na vutihlamuleri lebyikulu byo sweka endyangwini, leswi endlaka leswaku ku va yena minkarhi yo tala hi leswi ndhavuko wu tano wu endla leswaku va mhani i vanhu lava khataleki swinene so hi vona va swekelaka vana loko va tatana va ri emitirhweni hambileswi masiku lama vo manana va tatana va ya ka emitirhweni hikwalaho i swinene leswaku hi swirho hinkwaswo swi endyangwini swi dyondza ni ku ti toloveta ku sweka kambe ndhavuko wu hi dyondzise leswaku va mhani va manana i vutihlamuleri bya vona ku sweka ekaya.

Hi ku ya hi mindhavuko vana lava nga riki na vatswari lava lahlekeriwe hi vatswari va vona va tala kurisiwa hi vakokwani kumbe vo malume va hahani sweswo sweswo maxaka va swi tiva leswaku loko loyi a nga ri kona loyi hi yena a tekaka xiphemu a kurisa vana lava nga riki na vatswari lava vatswari va vona va loveke.

Ina swa antswa leswaku a tlhela a nghenela vukati ku ri ni ku va a famba a lava swigangu leswi nga endlaka leswaku vana va vona vana va yena na vona va kula va nga hlayisekanga kahle va ta landzela mukhuva wolowo va hleketa ku hi leswi hi swona leswi nga swinene so hi swinene leswaku loko swi koteka a nghenela vukati a kota ku kurisa vana endyangwini lowu nga ni tatana na manana, ndyangu lowu nga ni rirhandzu.

Hi ku ya hi vutivi bya mina vatswari va fanele va languta mhaka ya vuxaka ngopfu va va ntiyiso leswi ni swi xiyeke mina ni vutivi lebyi nga na byona leswaku vo tala va languta leswaku munhu loyi a ta ku ku ta lovola wanuna loyi u tirha kwihi van'wana va tlhela va languta leswaku n'wana wa vona yena u dyondzeke ku fika kwihi u tirha kwihi swilo sweswo va swi languta kambe mina ni vona lexi faneleke xi langutiwa a nga fanelangi ku languta swilo leswimbirhi hikuva vanhu lava vambirhi va lava ku kondletela vuxaka naswona leswi i ndhavuko i lovola leyi tirhisiwaka ku endla vuxaka khale a va nga languti swilo sweswo a fanele ku langutiwa ndhavuko hakunene.

Xo sungula u fanele yena n'wini a kota ku tikhathalela le kaya va fane va va n'wi dyondzise ku sweka swa ku u ta kota ku swekela vana vakwe kasi nakambe u fanele .

Ni vona swi nga ri swa nkoka and ni vona swi nga twali swi nga pfumelelani ni nawu wa kumbe vumbiwa bya Afrika-Dzonga lebyi vulaka leswaku vukhongeri byin'wana ni byin'wana bya pfumeleriwa naswona byi ni mfanelo ya ku ti endlela leswi byi lavaka swona kambe ku va va katse tiholodeyi ta vukhongeri byo karhi i xikombiso kumbexana ta vukreste swi komba leswaku va teka vukhongeri byo lebyi ku ri byona ntsena lebyi nga bya nkoka ku vuriwa yini hi vukhongeri byin'wana lebyi nga se ti tlangeleki tiholideyi toleto a swi tava kahle loko ti nga katsiwanga eka eka tiholideyi leswaku van'wana na van'wana va ti endlela xiboho xa loko va lava ku ti tlangela kumbe doo.

tala va tshikeleriwa hambi ku ri ku biwa eka mindyangu yin'wana va teka vavanuna va teka vasati va vona tanihi switirhisiwa lero va va vulavula na vona onge hi loko va vulavula ni mutirhi loyi a nga hlonga se va teka tanihi xitirho ku ri na ku va a ri nsati kumbe murhandziwa kumbe munghana wa vukati and sweswo swi endla vatitwa va tshikeleriwa.

Ku famba hi tiholideyi swi pfuna hi ku hakanyingi vo tala va va kume ti va va va nga tirhi swikolo swi va swi pfarile kumbe se swi olovela vanhu ku va kota ku famba hi tiholideyi se hi mhaka ya ku ku na ntlimbano wa vanhu hi minkarhi ya tiholideyi swi endla leswaku nkarhi wun'wani ku nga vi ku sirhelelekile ku va na tinghozi to tala ta le mapatwini.

A swi ta ni karhata nyana phela swikolo leswi swi a swi hlayisekanga hi ku ya hi vonelo ra mina vana vo tala va fa eswikolweni leswi kasi va tlhela va dyondzisiwa nhlamba ni swi matikhomele yo biha a ni nga ta swi tsakela so a na xiphiqo hi ku yimbisa n'wana kambe ku n'wi yimbisa eka swikolo leswi a swi ta endla leswaku ni nga titwi kahle.

Ndza pfumela i ntiyiso swakudya swa le vupeladyambu swi onhe rihanyo ra hina phela swakudya sweswo swi na mafurha yo tala hakanyingi swo tala swa swona ni chukele ro tala munyu wo tala hi swona leswi endlaka leswaku vanhu swi endleke leswaku vanhu vo tala va va none ngopfu sweswi ivi va khomiwa hi mavabyi ya chukele kumbe ya high blood va ha ri vatsongo ka swakudya swa hina swa ndhavuko a swi ri kahle phela a hi ti dyela tihove tshopi ni vuswa mugayu lowu endliweke hi mavele rhayisi leyi rimiweke emasin'wini swi endla vanhu va va ni rihanyo lerinene a ku ti dyeriwa matsavu.

Swa pfuna ku tiva tindzimi to tala, swi pfuna leswaku u papalata na xihlawuhlawu ni xiye leswaku loko u dyondza ririmi ra munhu hakanyingi u navela ni ku dyondza ni ndhavuko wakwe ivi swi hunguta ndlela leyi u n'wi u va langutaka ha yona vanhu va ririmi rero swo swa pfuna kasi swi endla leswaku u kota ku ya etindhawini to hambanahambana hikuva u kota ku vulavula tindzimi to hambanahambana.

Ni ta languta leswaku xo sungula wu durha ku fikela kwihi ndhawu yeleyo yi sasekile ke xana yi ta endla ni tsundzuka siku leri hi ndlela yihi loko ni vona ti picture ta kona swi fanele swi va swa siku rero endhawini yoleyo xana ni ta ti tsundzuka ke endla leswaku yi ta pfuna swinene na swi languta swilo swo tano.

Vito i Enelo ni ta ku Enelo hikuva malume i khale a ri karhi a lava n'wana sweswi u ta titwa a enerisekile hikuva u kume n'wana wa jaha loyi ku nga khale a karhi a n'wi lava a ku tsakisa ka swona.

A swa ha ri swa nkoka phela entiyisweni a swi sirhelelekangiki va vuyaka va swi dyondzile loko va landzela ndlela yoleyo ya ndhavuko nchumu lowu nga wa nkoka hileswaku vatswari va letela n'wana kusuka evutsongwanini hi leswi leswaku a ta kula a va wanuna loyi a fanaka wanuna loyi a xiximekaka wanuna wa ndyangu loyi a nga ta kota ku kurisa na vana vakwe hi ndlela leyi faneleke.

A ni pfumeli sweswo ni katsongo hikuva eka mina munhu loko a file a nga ha twi nchumu kumbe ku vona nchumu ni vula leswi hikuva ni loveriwile hi mutswari na ha rintsongo so a ni se tshama ni kuma rungula rolero ene a ku na ndlela hambi ku ri yihi leyi hambiloko ni xaniseka a ni fane ni vona onge leyi hi yona ndlela leyi mutswari wa mina a ni pfunaka ha yona so hikwalaho vumbhoni byebyi byi ni komba sweswo ni tlhela pfumela na leswi Bibele yi swi vulaka loko yi ku lava feke a va vatirhi nchumu ni katsongo.

Mhaka yi tlhantlhiwa hi nomu yo kombela ku tshama hansi hi twisisa leswaku i yini xi va lwisaka se hi va pfuna va endla kurhula va tsundzuka leswaku ku va munhu a va a tiyile a vitaniwa nhenha a hi kwalaho ka matimba lama a ma tirhisaka ku lwa na van'wani kambe hikwalaho ka miehleketo yakwe leyi pfunaka eka vaakatiko .

Ni ta va pfuna ni va tivisa leswaku vavasati va tlhariha ku fana ni vavanuna nkarhi wun'wani va nga va thlula ni vavanuna hi vutlhari swa vonaka na le xikolweni vavasati van'wani va pasela henhla ku tlula vavanuna kutani hikwalaho ka yini va nga fanelanga va va varhangeri loko hileswaku na vona va ni vutlhari ku .

e-e ntiyiso hileswaku ni nge tlangi na yena hikuva se u kurile u ni mfanelo yo tiendlela xiboho ni ta xixima xiboho xakwe xa ku va a ti hlawulele ku va mubudha a nga landzelanga leswi mina ni n'wu dyondziseke swona ni ta xixima ni nge n'wu lwisi kambe ni ta lava a ni xixima xiboho xa mina xa ku nga katseki eka vukhongeri byakwe.

Xo sungula ndzi nga aka xikolo leswaku ku ta hluvukisiwa vana kasi xa vumbirhi ni ta aka tliliniki leswaku vaaki va ta kuma vutshunguri hi xihatla hluvukisa rihanyo ra vona kasi xa vunharhu ndzi nga akela tiyindlu ti-RDP house leswaku na vona va ti twa va sirhelelekile xa vumune ni ta aka xikontiri va endlela ndlela leswaku va ta ti twa mimovha va ta kota ku ku famba movha wa vona yi kota ku famba kahle tithekisi mabazi swilo swi va swi va fambela kahle.

Ina loko u suka endhawini yin'wana u ya ka yin'wana eka ndhawu leyi u fikeke eka yona swo twa laha u nge wa boheka hikuva u lava ku hanya endhawini yeleyo so swa olova ku u dyondza ndhavuko ririmi ra ndhawu leyi u u rhurheleke eka yona swa tika ku dyondza u .

Xo sungula manana u fanele a swi vona leswaku na swi rhandza ku sweka kutani ndzi nga n'wu swekela swakudya swo xawula hi ku tirhisa buku yeleyo ni landzela nkongomiso lowu kumekaka eka buku yoleyo leyi humaka eka kokwana kutani loko a ri karhi a dya swakudya leswi swo nandziha ni ta ya n'wi tshinelela ni n'wi byela leswaku wa swi vona leswaku buku leyi na yi tirhisa naswona ndzi ti yimiserile ku ya mahlweni ni yi tirhisa ene hi mina loyi u fanekele u ni nyika buku leyi tiyiseka leswaku yi ta va yi ri mavokweni lamanene naswona ni ta yi hundzisela eka wun'wana eka n'wana loko a tsakela ku tirhisa buku leyi loko a rhandza ku sweka.

Ndzi rhandza tihove na swi tiva leswaku ku tirhisiwa mavele tiboncisi na timanga so of course va ta rhanga va virisa mati va va wupfisa ti mavele ku sungula and then ivi va hoxa tiboncisi naswona loko swi vupfa swi hlangana se va swi hlanganisa yini hi timanga sweswo swi hundzuka etihove.

I ku pfumala switirhisiwa le makaya a va na swona switirhisiwa swa thekinoloji swo fana na tikhompyutara laha ku na tilayiburari swilo sweswo swi i swiphiqo leswi le makaya va hlanganaka na swona.

Ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku ku ta ku fikela sweswi vatswari va ni mfanelo yo tibuma hi leswi va ku kuriseke kambe wena u ni mfanelo yo tibuma u fanele u ya emahlweni u heta swa xikolo u edyunivhesiti u thwasa u tirha u endla vatswari va tibuma hi leswi wena u swi fikeleleki i ku va u eka malembe lawa u nga eka wa se fikelela nchumu xo hlawuleka ti karhatela ku fikelela nchumu wo hlawuleka evuton'wini leswaku vatswari va ta tibuma hi wena.

Swi titshege hi mindhavuko eka mindhavuko yo tala vavasati va pfuna ku basisa ni ku khathalela ndyangu ndyangu ta wu kuma wu languteka kahle vana va hlayisekile hikwalaho ka leswi ku nga ni vavasati.

Hi leswi swi languteriwile ku hambana ka swona leswaku swi languteriwile hi siku ra nkhuvo leswaku vanhu loko va fika va nyikiwa swakudya kambe malwandla i nchumu lowu u wu endlaka hi ku swi rhandza hi xikombiso vanhu va ku hundzela ivi u va komba malwandla kumbe u vona munhu un'wana a pfumala u kota ku n'wi nyika swo karhi i malwandla sweswo.

Ku na lebyi vitaniwaka muqombhoti va tirhisa mugayi na mugayo wa koho wa makhaha va hlanganisa na mugayo va sweka hi wona va sweka swi vila swinene ivi se swi ta hlutiwa ku hlutiwa hileswaku ku humesiwa swikapfu leswiya se ku sala byala lebyi nga byi nga byoxe ivi se byi vekiwa byi nga se hlutiwa.

Ina swi nga ni olovela phela ni swi endlile sweswo ni ze ni rhurhela eNorth West ku vulavuriwa Xitswana ni boheka ku dyondza ririmi rolero kasi yini ni swi kota ku vulavula na va le kaya hi ku tirhisa Xitsonga ni tlhele ni rhurhela eFree State ni ya vulavula Xisuthu ni rhurhela KZN ni vulavula Xizulu so tindzimi teto na swi kota ku ti vulavula hi ku cincacincana ka tona swi ti tshege leswaku ni vulavula na munhu wihi.

Swifambo i xiphiqo ematikoxikaya phela swi famba hi nkarhi wo karhi se va rindzele bazi leri nga ta kuma ri famba hi nkarhi wo karhi xikombiso va swi tiva leswaku ri famba hi eight hi one kumbexana na hi nkarhi wo karhi se swa tika hi mhaka ku nkarhi wun'wani u jahele ku ya endla nchumu wo karhi hi xihatla a wu nge swi koti u vitaniwaka interview sweswi a swi nge koteki hi mhaka ku ri swa tika ku kuma xo famba ema tindhawini ta le makaya.

Doh vantshwa a va ha ri na mhaka na swakudya swa ndhavuko a va ha dyondzi ku endla tano ni vula tano i mhaka ku ri a va swi koti vo tala i va ni lavakulu ntsena lava kotaka ku sweka swakudya swa ndhavuko kumbexana vantshwa va le makaya va nga ri vangani va nga va va ri ni ku navela ku endla tano.

A ku na ku hambana ni kantsongo vukhomba a byi n'wi cinci munhu a va wo antswa hikuva ku na nchumu xo hambana lexi va xi endlaka ka masiku ma nga ri mangani lava n'wi pfaleleke endlwini a ku na nchumu xa nkoka lexi xi ti kombaka a xi dyondza ku hambana na lava nga yangiki.

Mina ni kota ntsena ku sweka swakudya swa ndhavuko swo fana na guxe a ni koti ku sweka ni miroho yo kandzeriwa so hi siku leri ndzi swekeke miroho leya xiphaswa na swi tiva leswaku ni ni teke miroho ni yi chela ematini ni faka potweni endzhaku ka loko ni yi hlantswile so yi vila loko yi karhi yi vila ni yi tshika yi vile kahle loko yi hetile hi loko ni chela timanga ta mina eka yona yi loko yi nga ha ri na mati ni yi tshika yi hela mati se ni chela timanga or ni ni kote ku yi dya leswaku a yi nga fani na leyi endleke hi va mhani.